Ngokophando lwam ungenelo zokuba neeinshorensi yokufumana unyango kulula xa ugula ukufumana unyango. Okokuqala, uya nje kugqirha wakho ufumane unyango ngokupheleleyo okanye uye kwisibhedlele esibucala, that is private hospital, ufumane unyango. Zona ezo ezo zibhedlele zinoomatshini abaxhaka-xhaka abakwaziyo ukujonga kanye ukubana yintoni ogula ngayo, ukhawuleze ufumane uncedo. Kwananjalo naxa ungaphilanga usendlini kulula ukubana ubize inqwelo yezigulane sikuthathe ngokukhawuleza bakuse kwicandelo lesibhedlele sabucala.

Kumashonisa endimaziyo inzala yakhe iphinda-phinda le mali uyithathileyo wena, that is fifty percent. Ndathi ke ndisokubuza bathi, kaloku bona abayiyo ibhanki apho bathatha iimali zabantu babolekise ngazo kumanye amacandelo enze inzala ethe xhaxhe.

Kumaxesha amaninzi bayayichaza i-inshorensi ukuba zigubungela eziphi izinto, uthi uyithatha i-inshorensi ube uyazi uba zeziphi izinto abangazigubungeliyo. Umzekelo, baye bakucacisele into yokubana kufuneka i-inshorensi leyo ibe kanti sele izigqibile iinyanga ezintandathu ukuzibhatala, kungenjalo ayizukwazi ukubana ubhataleke.

Izinto ezibalulekileyo okunokuzijonga kukuba ubomi bekhampani lena uzawuthatha kuyo bude kangakanani na buqhuba ngeinshorensi. Izinga labo lokubhatala linjani na. Ziziphi izinto abazikhuphileyo apha kule inshorensi uyithathayo wena. Kufuneka ujonge into yoba bayayiqwalasela na umntu ozathi umbhale kuba abe yi-beneficiary kule inshorensi yakho. Ithembeke kangakanani le khampani. Zezo nto ekufuneke uba uzijonge. Ihlobo layo lokubhatala ithatha ixesha elingakanani ukubhatala xa sekufuneke kubhatalwe, that is claim.

Iingenelo zezokukhuseleka kwetyala lemoto xa imoto inogaxeleka engozini. Eyesibini, xa imoto yakho iza kulungiswa igaxeleke engozini wena ukhupha imali encinane kakhulu, iyancedisa kakhulu kunjalo nje. Enye ingenelo yeyokuba xa imoto yakho yonakele endleleni uyakwazi ukufowunela inkampani le ye-inshorensi ikuzisele imoto oza kube uhamba uqhubekeka nohambo logama bona belungiselela ukulungisa imoto leyo.

Kwibhanki ebolekisa ngemali yona iba nayo i-inshorensi yemali le uyithathayo, ukwenzela into yobana mhlanazana kwathiwa awukho emhlabeni laa mali elaa tyala ibe libhateleke lonke. Umntu umashonisa yena akanayo loo insurance. Nokubana kungathwa awusekho emhlabeni baza kuya kwifemeli yakho bahambe ukuyokufuna loo mali ubuyibolekile kubo. Umahluko ulapho.

Mama, xa uthumela imali kumntu ngo-eWallet, umntu lowo ozawube uthumela kuye uzawufumana umyalezo, afumane amanani okwazi ukubana aye ebhankini ayocofa ukubana akwazi ukufumana le mali uzawube umthumelele yona. Ngolo hlobo kuzawube kulula kakhulu.

Inikisa ithemba kakhulu loo nto kuba logama usalahlekelwe ngumsebenzi noko uyakwazi ukubeka isonka etafileni ngenxa yemali ekuthiwa yi-UIF, logama usakhangela omnye umsebenzi. Loo nto uziva ke ngoku ungumntu noko ebantwini.

Izinto yi-inshorensi. Masenze umzekelo, kwi-inshorensi yemoto. Ukuba uqhube imoto ugaxeleke kwingozi uphantsi kweempembelelo zotywala, okanye ukuba imoto igaxeleke engozini isetyenziswa ngendlela apho ububhale into yokubana awuzoyisebenzisa khona. Masithi umzekelo uthenga imoto uyisebenzise ukuyothutha abantu ngayo, ezinye izinto abathanda ukuzikhupha xa ukwi-short term insurance kuxa mhlawumbi ngexesha lemfazwe, bayazikhupha ezi zinto azigutyungelwa.